Ha o ile wa tshwarwa ke sefuba o ka nna wa pheha lengala wa lenwa kapa wa qala wa nka ginger wa e kopanya le garlic ebe o tshela mahe a dinotshi ka metsi a tjhesang. Ka mokgwa ko sefuba sa hao se tla fela.

Eya, ho ka kgonahala hore moimana a tshwaetse leseya ha feela a sa nwe dipidisi tseo tsa di fuwang sepetlele hore a se ke a fetisetsa tshwaetso ena ho lesea.

Dingaka re lokela hore re bontshe batho hore ditlamorao tsa ho reka meriana eo seterateng ke difeng le hore monyetla wa ho reka meriana eo ho rona ke efeng hobane jwale tseo tsa seterateng ha di na bohweng kapo hona ho tshepahala empa ho rona mo jwalo ka dingaka o kgona hore o kgutle wa tseba hore o re thola kae ebe ra o thusa. Ebang o sa thaba ba ne ba seterateng bona neng neng o ka nna se mo thole ebe o itshenyeditse sefahleho.

Eya, bona ba tshwarwa hantle ha feela mokudi a kgona hore a dule a tla a tlo phaka dipidisi tsa hae ka nako. Ha e le bana bona ba nkang nako ho lata pidisi tsa bona baoki ba phakisa ba kwata hobane kokwanahloko ena ya bona e tse fetela pele ebile e tseba kotsi ka mokgwa ko bano bona ba kebe ba tshwarwa hantle.

O ka morekisi ke tla lokela hore ke behe mongolo lemating ho tsebisa batho hore ha o na le bothata kapa bona bofokodi o lokela hore o tlo thuswa ka thoko ho batho ba bang ba hantle o tla thola motho a tla o thusa ebe o mamela ditlhoko tsa hao. Motho eo thusa batho feela ba fokolang ha se mang le mang. Ka hoo, ho tlaba bobebe hore moreki a reke lebenkeleng la ka.

Dikolong ha ba sa etsa diporojeke ho hlokomedisa bana hore ba lokela hore ba phele jwang ba lokela hore ba bitse le batho be loreng ba tlo kgothatsa batjha bana ka tseo tsa thobalano kapa boitshwaro bo bobe hape ba lokela hore ba kgothalletse batjha hore ba kene dikarolong tsa dipapadi dikolong hore ba tlohe hae ebe ba tshireletseha dipapading.

Ee, a teng mahae a maqheku ho tloha moo mo ke dulang moo o ka tsamaya feela metsotso e mashome a mararo ho fitlha moo ebile haebaneng o na le bothata ba hore o ka ya moo o ka kgona hore o ba tshware ka mohala ebe bona ba tlisa sepalangwang se tle se tlo lata ntatemoholo.

Mokudi yena o lokela hore a qale tleliniking pele moo teng ba tla bona hore ebe lefu leo le o tshwereng le hloka sepetlele kapa tjhe. Mara ha ekaba e le ntho e nyane tliniking ba ka o thusa ba ba o phekola mara ha e le hore ke ntho e ka hodima matla a bona. Ba tla o fa lengolo le o isang sepetlele. Ebe hee o tla thola thuso teng.

Ke nahana hore batsofe bona ba ka thuswa ka dijo hore ba kgone hore tjhelete ya bona e dule e bolokehile ka mokgwa ko ka setjhabeng re ka kgona hore re ntshe ditjhelete tse nyenyana re kopanye ebe re nka batsofe kaofela re ba fa dijo di-parcel-a tsa dijo ntle le moo re ka ntsha ditjhelete jwalo ka setjhaba. For patala kapa hona ho thusa sa bakeng sa mafu ha ba hlahetswe ke mafu hobane jwale e tlo etsa dintho di bo bobebe le tjhelete e bokelle.

Ha e le lebollo lena la moetlo lona le ka baka di-infection kapo hona ho se fole hantle ha e le lena la sepetlele ditsebi kapa tsona dingaka di ka o thusa ka mehla le matsatsi lena la meetlo lebollo le etsahala fela kgwedi kapa kgwedi tse pedi e be kamorao ho moo ha o sa hlola o kgona ho thola thuso, mara ha e le tsa sepetlele nako e nngwe le e nngwe e bang o thola bothata o ka kgona hore o thole thuso.

Ke tlo ikutlwa ke kwatile haholo hobane mmuso dikoloi tsa teng di batla di le ngata ebile di etseditswe hona ho thusa baahi nka ba jwetsa hore eh ke tlo ba report-a Lefapheng la tsa Bophelo. Ebile ha ba na tshebetso e ntle ya hore ba ka thusa batho ka mokgwa ko ba tlameha hore ba elellwe hore tshebetso ya bona ha ya loka.

Ho na le dipetlele tse ding tse hlokang metsi ka nako tse ding ebe jwale bohlweki ha ba nepahala ka mokgwa ko ho bobebe hore batho ba tshwaetsane. Ka matsatsi a mang batho dipetlele ba batla ba le bangata haholo. Hwa hore lefu le le ka eta ka potlako.